Abalimi, abalimi kumele bayiqonde inzuzo enkulu yale ndlela entsha yokutshala ezokonga amanzi futhi ibenze bandise umkhiqizo wabo.

Yebo, ngake ngazizwa ngise enkingeni enkulu ukuthi-ke la ngangihleli khona ekilasini kwakushisa kakhulu ngoba kwakungazuli ngisho iminyango ivuliwe namafasitela ngaze ngacishe ngaquleka nganikwa amanzi okuphuza. Yilapho engabe sengizizwa khona kangcono.

Ukuze ulawule ukumelana nezinambuzane emiphakathini, kumele usebenzise amasu afana nokushintshashintsha izibulala zinambuzane ezinezinqubo ezahlukahlukene zokusebenza, kanye nokuhlanganisa izindlela zokulawula izinambuzane onjengo-IPM kanye nokuqapha njalo amazinga okumelana.

Umehluko omkhulu kumasu okuhlukanisa imigqa okwiyi-brufazones phakathi nokulimala okujwayelekile, conventional farming, kanye nokulima okuphilayo okubizwa nge-organic farrming, ulele emigomweni kanye nemithetho nqubo eqondisa ukusetshenziswa kwawo.

ULungi kumele athathe izintambo zemakethe njengoba isidingo sakotapheya nje sesinyukile ukwandisa ukukhiqiza kanye nokusiza ukuthi uLungi anqamuke ingxenye enkulu yemakethe futhi abe ngumphakeli obalulekile.

Okusha nokunambitheka okungcono njengokudla okuvela ngqo epulazini, okuvame ukuba kusha kakhulu futhi kunambitheka kangcono. Ngoba akudingeki uhambe amabanga amade.

Indlela engcono kakhulu kaNokuthula yokulawula izinambuzane ngaphandle kokulimaza izitshalo zakhe noma imvelo ibizoba wuhlelo lokuhlanganisiwe lokulawula izinambuzane okubizwa nge-Integrated Pest Management, IPM loyo IPM ihlanganisa izindlela ezahlukene ukuze kuncishiswe ukusetshenziswa kwezibulala zinambuzane zamakhemikhali, kugcinwe nempilo yabahlali futhi kuvikelwe izinto eziphilayo ezisizayo.

Kumele kube kuhle ukuthi izizukulwane ezincane zikhethe imisebenzi ehlukene, kodwa kubalulekile futhi ukuthi abantu abathile baqhubeke nokulima ngoba ukulima kuyisisekelo sokutholakala kokudla emhlabeni, kusekele umnotho wasekhaya, futhi kukhuthaza ukusimama kwenvelo.

Abalimi babhekana nezinselelo eziningi lapho belungise umhlabathi ukuze betshale ikakhulukazi uma kukhulunywa ngempilo yomhlabathi nokusimama kwawo. Lezi zinselela zithonywa kakhulu ukuguguleka kwenhlabathi, ukuncipha kwezakhi zomzimba kanye nokushintsha kwesimo sezulu.

Ukusebenzisa izivikela nambuzane, umanyola, akhemikhali ekutshaleni izitshalo kungaholela ekugcoliseni kwamanzi nomhlabathi, kulimaze izinto eziphilayo zasendle, kuphazamise izinhlelo zemvelo futhi kubangele izinkinga zempilo abantu abaxakeke kuzo, nasezintweni abazidingayo nabazidlayo.

Ukushintsha kwesimo sezulu kuphazamisa kakhulu impilo yabantu ngokwandisa imvamisa yezinto ezimbili ezifana nokushisa okweqile, izikhukhula nokuntuleka kokudla. Kuyilapho futhi ukushintsha ukusatshalaliswa kwezinambuzane ezithola izifo ngenxa yezindawo ezintsha ezifudumalayo nezivumela ukuba zichume futhi zisizakele.

Ivika misebenzi ingaklama imikhiqizo ye-PPE ekuhlangabezana nezidingo ezahlukene zabasebenzi bezolimo nokugxila ekwenzeni ukuqoqa kube nesizotha kukhululekeke.

Ezinye zezinto ezibalulekile okumele zicatshangelwe uma sadidiyelwa ukulawulwa lwezinambuzane i-IPM zihlanganisa ukuqapha njalo izinambuzane nokukhomba kahle izinhlobo zazo ngokubeka imincele yokulawula i-action the holes ukuze kuthathwe isinyathelo lapho inani lemali lezinambuzane selifinyelele ezingenele eliyingozi ngokwezomnotho.

Yebo, ngicabanga ukuthi abantu namuhla banqanyuliwe emveleni nasekulimeni ngenxa yokuhlala kakhulu emadolobheni ukungazi ngemvelaphi yokudla kanye nokuvela kwezinhlelo zokudla eziyinkimbinkimbi eziqhelelelanisa abathengi kanye nabakhiqizi.

Ukulima kwe-hydroponics okwenza sikwazi ukukhulisa izitshalo ezimanzi emanzini anothiswe imisoco nokuba zibe senhlabathini, kungasiza kakhulu ekuxazululeni ukushoda kokudla ngoba kusebenzisa amanzi amancane kakhulu afinyelela ku-ninety phesenti ngaphansi kwezolimo zendabuko.

Yebo, angicabangi ukuthi isenzo sokufuna ukuhlonza nokukha ukudla kwasendle mahhala kufanele sifundiswe ezikolweni ngoba singanikeza abafundi ulwazi olubalulekile lokusinda luqinisa ukuxhumana kwabo nemvelo kuthuthukisa ukuqonda kwabo ngokuqhubekayo, futhi-ke lunikeza enye indlela yokudla ikakhulukazi ezindaweni lapho okungabi khona kudla nokuyinkinga.

Abalimi babhekana nezinselele eziningi lapho belungise umhlabathi ukuze batshale ikakhulukazi mayelana nempilo yomhlabathi nokusimama kwawo, njengokuguguleka kwenhlabathi okubangelwa umoya namanzi, ukuncipha kwezakhi zomzimba ngenxa yokutshala okuphindaphindiwe kanye nomthelela wokushintsha kwesimo sezulu odala, isomiso noma izikhukhula.

Ubuchwepheshe bungadlala indima ebalulekile ekwandiseni izikhala zemigqa empilweni yenhlabathi kanye nesivuno sezitshalo ngokusebenzisa izinzuzo zomhlaba ezihlakaniphile zokuqapha umswakama nezakhi.

Ukuze ngivikele abalimi bami bokungena nezifo ezibangela ukusetshenziswa kwezibulala zinambuzane, ngingaqinisekisa ukuqeqeshwa okunguguquguqu nokuqhubekayo ukusetshenziswa okuphephile kwe-PPE efanelekile. Ukubeka imigomo eqinile yokusebenzisa izibulala zinambuzane njengokunciphisa ukuchayeka nokusebenzisa.

Umndeni wami othandekayo, ngikhathazeke kakhulu ngoba isimo sezulu esishintshashintshayo, izinambuzane ezikhungathekisayo kanye nezindleko ezikhuphukayo zembewu nomanyolo konakalisa izitshalo zethu. Kubuhlungu ukubona umsebenzi wethu onzima ucekelwa phansi yilezi zinto ezingakwazi ukuzilawula. Futhi ngiyesaba ukuthi ngeke sikwazi ukuzona.

Ngingakhathazeka ngokuthi I-PPE izoshisa kakhulu futhi ingahoxi umoya kahle ingenze ngiphelelwe amazwi emzimbeni noma ngingakhululeki ngesikhathi ngisebenza futhi ngingase ingalingani kahle noma engahambisani ingihambise kabi okungase kuphazamise ukukwazi kwami ukwenza umsebenzi wami ngokuphepha nangempumelelo.

Usipho engafaka izindlela zokulima njengokulima ngendlela ekulandelana kwezitebhisi. Ukutshala izitshalo ngaphambili komthambeki ukusebenzisa izitshalo zasembozo, ukunciphisa ukulima umhlabathi nokwakha izindawo yokuvimba amanzi ukuze avimbele ukuguquleka umhlabathi futhi agcine ukuvunda kwawo.